Umdlali engimthanda kakhulu u-Mofokeng, ngoba ave eyikorela i-Pirates uma ngabe kudlalwa. Selokhu kwaba khona yena nje, i-Pirates ishaya ngisho i-Sundowns, into ebingavamile ukuthi yenzeke leyo bekwaziwa nje ukuthi i-Sundowns ibashaya wonke amathimu mangabe kudlalwa ibhola.

Yebo, iy'kole zingabasiza ngokuthi ey'koleni kukhona imishini yoku-photocopy-a amaphepha uma ngabe umphakathi udinga izinto, ungingakwazi ukuthi uye ey'koleni uyocela ukuthi u-photocopy-elwe izinto ngaphandle kokuthi bakhokhiswe iy'mali. Lokho kungasiza kakhulu kumphakathi ngoba ngabe kuwuhlelo lukahulumeni.

Ngingambonisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi abantwana bazivocavoce lokho ku lokho kubangela ukuthi abantwana bahlezi be-active ngaso sonke isikhathi kungabi nomntwana ohlezi nje ebhocobele nohlezi ekhathele ngoba kunento ethile eyenzakalayo emzimbeni womuntu uma ngabe ezivocavoca.

Ukuthi kubekhona abantu ababhekelela abantu abangena isitediyamu, nabantu abasuke bezobuka, nabantu abagadile ukuthi ena kungabi bikho umonakalo owenzakalayo nodlame olusukayo. Uma ngabe sekukhona ithimu ewinile.

Ngokuthi noma ngabe basemidlalweni othile koda bangakhohlwa amasiko wabo nezinto abazenzayo. Noma ngabe kuthiwa abekho abanye abadlali bangaphandle.

Ngokuthi kube nohlelo oluthile olubakhona la badlali bebhola, ubambisane nomasipala wakuleyondawo ukuze kuthuthukiswe abafana abasafuna ukudlala ibhola, ukuze bezosizakala ngey'nsiza abay'dingayo ukuthi umuntu akwazi ukudlala ibhola.

Ngokuthi kube nomdlalo eseqophelweni eliphezulu nanokuthi abantu benzelwe iy'ndawo lapho abangakwazi ukuthi babuke khona lowo mdlalo osuke udlala ngaleso sikhathi. Nanokuthi kwehliswe izimali ey'ndaweni ongabukela kuzo ibhola ikakhulukazi ey'ndaweni zasemadolobheni.

Uma ngabe abantwana bedlala ibhola esikoleni, lokho kubenza ukuthi babe nolwazi oluningi ngomdlalo webhola, kanti futhi uma ngabe bedlala emphakathini kwenza ukuthi bajwayele ukuthi ena yini imithetho eyenziwa ebholeni ibhola lidlalwa kanjani. Lokho kwenza ukuthi abantwana basheshe bakwazi ukuthi uma ngabe nekhono lokudlala ibhola akwazi ukuqinisela, aze agcine efinyelele ekutheni adlalele izwe.

Ukuzivocavoca kuyayisiza ingqondo ngoba ihlala isebenza, ihlezi ikulindele noma yini ngoba isikhathi esiningi ukuzivocavoca kusebenzisa ingqondo yakho. Kwenza ukuthi ucabange ukuthi njengamanje ngoba ngigijimisa leli bhola, kumele ukuthi ena ngiphinde ngisuke lana ngiyobheka ukuthi ngizokwazi yini ukulithola ngaphambili.

Ukudlala ibhola kungcono kunokubhukuda ngoba ukudlala ibhola akubeki impilo yomuntu engcupheni kanti futhi kulula ukuthi abantwana bakufunde ngoba nje ukuthi ugijimise ibhola bese ulandele imigomo. Kumele ukuthi ilandelwe uma ngabe kudlalwa kanti ukubhukuda kubeka impilo yomuntu engcupheni.

Ezemidlalo zasendaweni zisiza ngokuthi nabakwezinye iy'ndawo bayakwazi ukuthi beze bezodlala kuleyo ndawo, baqhudelisane naba kuleyo ndawo kanti naba kuleyo ndawo bayakwazi ukuthi bahambe baye kwezinye iy'ndawo beyoqhudelana ngalowo mdlalo.

Ngingafaka i-strategy engisaziyo ukuthi abantu bayathanda ukuthi sibe khona emdlalweni. Ngiqinisekise ukuthi nezinto zokudlala ziphelele ukuze nabalandeli bengezo kukhalela ukuthi mangabe kukhona abadliwe bangasho ukuthi ena badliwe ngoba vele la kade ku-practice-zelwa khona izinto zokudlala bekadey'ngaphelele kukhona okade kushoda.

Ziningi ziningi izinto ezingekho emakhaya, kodwa uthole ukuthi zikhona emadolobheni, kanti uma ngabe zingaba khona nasemakhaya, baningi nabantu bangagqugquzeleka ukuthi badlale ezemidlalo, nengathuthukisa imidlalo yasemakhaya.

Ukuthi abantu bayakwazi ukuthi babukele umdlalo emafonini ngaphandle kokuthi bahambe baye khona, ikakhulukazi uma ngabe lowo mdlalo idlalelwa ezindaweni ezikude kakhulu kodwa bayakwazi ukuthi babukele emafonini nasey'ndaweni, lapho kuvumeleke khona ukuthi abantu bangakwazi ukuthi bazoyibuka ngaphandle kokuthi bakhokhe.